Ka go tlhaloganya dipuo tsotlhe tse di buiwang mo streaming gape puo yaka e teng le yone moo, gape go ka diriwa gore ba ba bue thata ka yone puo yaka gape ba tsenye di dilo tse ngata gore puo ya rona kgone go itsiwe e sa lebadiwa ke batho. Ee dipuo tse dintsi ka di tlhaloganya tse di berekisiwang mo dipolatefomong.

Ba ka e tokafatsa ka go dira di-App tse dintsi kgotsa ba tlhabolola mafaratlhatlha a bone re kgone go ba fitlhela o ntse o le kwa kwa gae kgotsa mmerekong, kgotsa ko o ka be o le teng. Ba ka tlhabolola di-App tsa bone le mafaratlhatlha a bone ka go tsenya, ka go tsamaya le thekenoloji e ntjha.

Sa di tsenye mo mafaratlhatlheng pele ga ba di lebelela gape go dira yalo ba ka hira batho ba ba lebelelang dilo tse di ntseng jalo pele ga di ka fitlha ko bathong.

Tiriso ya di robot-o dikoloi tse di berekisang motlakase ke bona e le thekenoloji e ntle gape tlhabologile bontle. Gape e tlile gore thusa ga nako e ntse e tsamaya gonne di-robot-o tseo di ka re thuse ka mmereko e mengwe, dikoloi tseo ga di berekise petrol-o di berekisa letsatsi fela gape di thusa ka ka tshenyo ya loapi.

Thekenoloji ya mafaratlhatlha a five G e ka re thusa thata gonne re ka se tlhole re sokola la ka taba tsa di-network-e, gape e tlo thusa batho thata gonne e tlile go fa batho mebereko. Gape batho ba le bantsi ba tlile go dira mebereko ya bone ba dutse ko ntlong, gape e tlile go thusa le bana ba dikolo gore ba tlhole ba tsamaya ka dibuka di le dintsi ba tsamaye fela ka tablet kwa dikolong.

Mo malatsing a na, go thusitse batho ba mmino gonne mmino re o reetsa re dutse ko di ntlong jaaka ko mafaratlhatlheng a tshwanang le bo TikTok, Facebook YouTube jalo le jalo. Gape go nna botoka for batho ba ba dirang mmino gore ba kgone go dira madi ba ntse ba sa ya felo, re lebelela mo mafaratlhatheng.

Nna ke bona mafaratlhatlha a betere e le MTN-e data ya bone e kwa tlase gape ga e sokodise ka network, ke bona sentle gore ke yone e le goreng e tsamaya ko pele, gape ke reka data ya fifty ranta five gig day five gig ya bosigo e ntsaya nako e leng goreng ke seven days malatsi a le supa.

Go nale dikgang tse ga le di-trender tsa mo morutabana kgolo o a kwa Eastern Cape go tewa gote o ne a betile ngwana wa seven years, e fela dilo di tlile late di test dire morutabana o a se ene.

Mafaratlhatlha a tlhaeletsano a lemaditse dikgang ka gonne batho ga ba sa reka dipampiri. Sengwe le sengwe se mo mafaratlhatlheng ga o batla go bala, o bala mo mafaratlhatlheng dikgang tse dingwe tse dingwe, e fela yona tsela e dirile gore batho ba le bantsi ba latlhegelwe ke matshelo a bona gonne go bonolo go ka tsamaisa dikgang tsa maaka.

Di-platform-o tsa go elela di fetotse ka moo babogedi ba fitlhelelang boitlosobodutu ka teng, ka go neelana ka diteng tse di batliwang tse di itebagantseng le library tse di fitlhelwang lefatshe ka bophara. Go fetola tsela e batho ba dirisang bobegakgang ka yone le go ama madirelo a bobegakgang a selegae. Phetogo e no e dirile gore go nne le bona diteng tse di farologaneng kwa dinageng tse dingwe le go fokotsega ga mekgwa e e tlwaelegileng ya babogedi.